Nna nka akantsha merogo mengwe e itsegeng thata ka gore nka tla ka ditlhabologo tse di maleba mo baaging mme nka dira gore tsotlhe tse ke di buang mo go bone, ba di akanye sentle mme ba di itumelele tsona ka gore ke a itse gore dikakanyo tsotlhe tsa rona di tle go dira gore mebereko, ditlhopha, ke akaretsa sengwe le sengwe gore se phethagale ka gore ke a itse gore sengwe le sengwe se tle go siama.

Go ntse sentle go jala mofuta wa mango ka gore mang ona o mo diapoleng, ke di maatlafatso mmele ka gore go jala mango go siame tota ka gore di neya mmele wa gago maatla mme di dira gore motho a tshele sentle ka gore re a itse gore di mango, dipanana, diapole, dipiere le merogo e mengwe ke diagimmele mme ke bua jaana ke itse sentle gore mang o siame for go jalwa.

Go jala merogo jaaka ya ditamati, ga o e jala o tsaya pete mo gare ga tamati, ke tla simolola ka gore ga o e rekile tamati, o e apeya, o e bula ka mo gare, ka mo gare go na le tse dinnyane mme tse o a di tsaya o di epela, ga o fetsa go di epela mo mmung, o di nosetsa gore di kgone go tsala ditamati tse di siameng mme o nna o di tlhola letsatsi le lengwe le le lengwe gore di gone go tsalela ditamati tse dintsi.

Rooibos-o yona o ka e jala jaana, o ka e tsaya ka gore o a itse gore e tsene mo pampiring ya teng o ka e tsaya wa e epela mme wa nna wa e nosetsa. Ga a gola o tsaya dilo tsa teng o a di dira mme o a di tsaya, o di roba-roba ga nnyane ga nnyane o di tsaya o di tsenya mo sekotloleng kapa o a di sefa, ga o fetsa go di sefa, o tsaya letlapa o di dira di nne bonolo. Ga di fetsa go nna bonolo, o a di tsaya, o di beya mo letsatsing gore di kgone go oma mme di siame ga o fetsa o ka di tsaya wa di tsenya mo sekotleleng kapa mo koping.

Ee, e teng rooibos-o e a godisa mme rooibos-o e dira gore mmele wa motho o nne o na le maatla ka gore yona ka bo yone e na le maatla rooibos. Mme gape rooibos e dira gore ga o sena metsi mo mmeleng e tsenya metsi mo go wena mme e dira gore marapo a gago a nne le maatla le masole a gago a mmele a nne le maatla a seka a koafala mme e go tsenya maatla, e boele w go dire gore le tlhaloganyo ya gago e siame e nne sentle ka gore yona e diriwa ke batho ba bantsi thata.

Dikgwetlho ke tsa gore batho ba bantsi ba bona rooibos o e tura mme ba bona rooibos e sa grow-e kae kapa kae mme le di-shop ka bonako tse dingwe ga di rekise rooibos ka gore ba itse gore batho ba naga eo ga ba je rooibos-o mme ba tsaya nako go e reka ka gore rooibos o ga e lekane di le ditee tse dingwe mme yone e godimo thata ka madi. Mme nka rata gore balemirui ba rooibos ba dire gore ba fokotse ga nnyane ditheko tsa rooibos-o, batho botlhe ba kgone go e reka.

Ke gore mango ka ga le bona gore ke serame gone jaanong, mango batho ga ba go batla ga ba kgone gore ba o kry-e ka bontsi ka gore le mo di-shop-ong, mabenkeleng, gotlhe ga o montsi mme batho ka ga bana gore ba tswe mo matlong ba ba di-shop-ong ba ile o reka. Mango ona o siame mme o na le maatla mo mmeleng wa motho mme o ka thusa motho gore a nne a tshela sentle ka gore ke diagammele mmogo le tse dingwe gape.

O dira tsona, o dira dijeme, o dira di-drink-e, o dira le dijo tse dingwe tseo le rona re sa di itseng mme le bo di-sweets le bo di eng le bo di eng bo di-chappies diteng tse di rileng ka mango ka gore re itse gore sengwe le sengwe o ka se reka ka go wena o rata diagammele tse jang tse o kgonang gore di diriwe wa gago o siame ka gore dijeme, re a itse gore dijeme di teng mme di monate.

Dilo tse dintsi ke gore mango e jewa thata mo nageng mme mango e rata ke bana ba bannyane le batho ba ba tona mmogo le basadi bagolo le banna bagolo ka gore mango ke diagammele mme e na le sukiri e ntsi e e monate mmogo le metsi a teng a a tšhentšhang mmala mme mmala wa teng o a fetoga. Batho ba bantsi ba o rata mme batho ba bantsi ba ka se o tlogele ka gore mango o monate mme le ga o fitlha ka mo go wena o a utlwa gore o jele mango mme o a ikutlwa le gore o siame.

Merogo ke apole, ke panana, ke maungo, ke morara le tse dingwe nka kenyeletsa bo khabetšhe, bo tamati, bo ditapole, bo mme batho ba di ja ka bontsi ka gore di na le maatla mme di a jega. Le ge batho ba lwala, ga ba jele dilo tse o fela ba ikutlwa ba siame mme ba ikutlwa ba fodile ka gore di o naya maatla di dira gore o seka e ema fela o nne le maatla o kgone go dira sengwe le sengwe se o batlang go se dira ka nako e wena o batlang go e dira mme batho ba bantsi le bana ba rutwa ka tsone ko dikolong ka gore ba a di rata.